Ke le moTswana, re apara diaparo tsa setso tse di jaaka, diteka, phayana, le seope ka dinako tsa moletlo, dingwaga di ntse di feta, di simolotse go di kopana le diaparo tsa sejwalejwale, go tshwanela maemo, le mekgwa ya ga jaana.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso, o ka apariwa mo meletlong e tlotlegang jaaka di conference, ka gonne, o bontsha boikgantso, botlhokwa jwa ngwao, le boswa jwa rona, fa o apesitswe sentle, o ka lebana le diaparo tsa sejwalejwale mo maemong a semmuso.

Ke nagana gore moaparo wa seshweshwe, ke o montle, ka gonne, o na le mebala e e kgatlhang, o bontsha botho, seriti, le tlotlo ya setso, mme o tshwanelwa ke ditiragalo tse di tlotlegang, jaaka meletlo le matlholo.

Nna ga ke dumalane le maikutlo ao, ka gonne diaparo tsa setso, di na le bokao, le tlotlo, mo setšhabeng, fa basadi ba apara diaparo tse di khutshane gompieno, ke ka ntlha ya mekgwa ya sejwalejwale, e seng ka ntlha ya moaparo wa setso, setso se ruta tlotlo, eseng go rotloetsa boitshwaro jo bo sa siamang.

fashion-e, diaparo, dibaga, le dilwana tsa go ikgabisa, di bontsha setso sa motho ka mebala, dipaterone, le mokgwa wa go apara, di ka supa ngwao, ditumelo, le maemo a botshelo, le go bontsha gore motho o tswa kae.

Go ya ka setso, mosadi yo o nyetsweng, tshwanetse go apara tukwi, le mosese o moleele, go supa tlotlo, le gore o setse a le mo lenyalong, se se dira go bontsha kgathalelo, maitshwaro a a siameng, le go bontsha setšhaba gore, o fetogile mo botshelong.

Diaparo tsa baTswana, ga ntse di dirwa ka letsela, kgotsa motlamo, ka gonne ke didiriswa tse di bonolo go di roka, maina a diaparo ke tukwi, mosese, leteisi, le khiba.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, e bontsha tlotlo, seriti, le boitseanape, diaparo tsa basadi mo setsong, di supa maemo a gagwe mo botshelong, jaaka gore o nyetswe, le go bontsha tlotlo, mo ditiragalong tsa setso.

Ke di leba e le dilo tse pedi tse di farologaneng, ka gonne diaparo tsa setso, di emela ngwao, le tlotlo, fa di fashion-e tsa segompieno, di lebisa mo ditlhopheng tsa kgwebo, le maikutlo a a farologaneng a botshelo jwa segompieno.

Ditso di ama tsela e basadi ba aparang ka yone, mme diaparo tsa setso, di boloka ngwaoboswa, ka go bontsha tlotlo, le maitshwaro, mo meletlong le mo botshelong.

Ee fashion-e ya segompieno e rotloetsa go lekalekana, ga banna le basadi ba apara diaparo tse di tshwanang, e bontsha go amogelesegile ga bong, le fa go ntse jalo, ga se metlha yotlhe e dumalanang le seno.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago, le mabaka e ikonomi, di fetola tsela e basadi ba aparang ka yone, le go itshwara, ka go supa diphetogo mo boitshwarong le mo maikutlong a setso, le botho, mo lefatsheng le le fetogang.

Batlhami ba fashion-e ya segompieno, ba kopanya dilo tsa setso mo di fashion-eng tsa bone, ka go dirisa mebala, dipaterone, le di diriswa tsa setso. Seno se ka ya go tlotla ngwao, le go tsenya setso mo botshelong jwa sejwalejwale, ka mokgwa o ikgethileng le o amogelwang.

Diaparo tsa setso jaaka tukwi, le leteisi, di dirwa sešwa ka sebopego tsa segompieno, le mabala e mefuta futa, go dira gore basadi ba tlhokomele setso, ba ntse ba le mo fashion-eng ya segompieno.

Diaparo tsa basadi, di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba, ka mokgwa o di akaretsang tlotlo, boitshwaro, le popego ya mmele, se se bontsha setšhaba se se lebeletseng mo basading, go akaretsa bontle, le maitsholo a a siameng.

fashion-e ka tlisa diphetogo mo setšhabeng ka go bontsha melaetsa a boikemisetso, teka tekano, le tokafatso, e ka rotloetsa basadi le batho ba ba kgapetsweng kwa thoko, ba ikutlwe ba amogelesegile, ba na le maatla, le tlotlo, mo matshelong a bone.

Dikgotlhang di ka tsoga fa go nale pharologanyo magareng ga tlotlo, ya ngwao, le go batla go tlhalosa fashion-e ya segompieno, batho ba bangwe, ba akanya gore fashion-e ya gompieno e senya tlotlo ya setso, fa ba bangwe ba e bona e le kgatelopele.

Fa ke ne ke le motlhami wa diaparo, ke ne ke tla dira leteisi la sejwalejwale le le kopa ntshitsweng le mebala ya Setswana. Seno se ka thusa go godisa boikgantsho jwa setso, fa basadi ba ntse ba le mo fashion-e ya segompieno.